Ko dibankeng fa o batla bo di-loan bo ding, ntho e ya ntlha-ntlha-ntlha-ntlha ba e batlang ke ID, ke ID e be nna proof of res, e be nna proof res gore o nna kae, ebile nou so ebile ko dibankeng tse dingwe dirisa monwana, monwana o ntsha o raga everything o ntsha everything gore o manye o ga e le gore o tshwere karate e wrong ya motho, o dirisang monwana'go, monwana'go ke yone o tse ba di batlang le tse ba di batlang ke ID le proof of res.

Dilo tse e leng gore o tshwanetse o inaganne pele ke gore a mme dilo tse ke di rekang tse are they worth it gore ke di reke ka karata ya sekoloto or-e ke di-wants a mme ke tse ke di tlhokang or ke dilo tse ke di batlang. If ke di-wants jaaka o batla go bankanya geyser-ra ko ntlong, geyser-ra ya leak-a ke want e dirise for emergency karata ya sekoloto, mare ga e le gore ga go na sešabo mare o na le khabetšhe ko ntlong, sa dirisa karata ya sekoloto e tlo go tsenya mathateng. Batla for or-e ge e le go letaere la koloi le pantšhitse ee ke eo ke ntho e botlhokwa e dirise, ga e le gore o galetse chocolate se e dirise, e tlogele ga se ntho e botlhokwa e tlo go bakela mathata.

Wa bona fela ga nke wa itse fela gore, se ka se tlhoka and then se ka se batla re ka fokotsa dikoloto thata re le batho re etsa dikoloto tse di unnecessary, dikoloto tse di sa tlhokagalenye, re ira dikoloto tse di sa tlhokagaleng, re dirisa re dira dikoloto, ke tlhoka chocolate, nka se kgone go emela gore month end e tle pele ke reke chocolate ka yone, ke reka chokolate ka karata e ya dikoloto e leng gore e tshwanetse e nne for emergency, for emergency nou so re adima fela tšhelete fela.

Phoso e re dirang ke gore re batla tšhelete re sa e tlhoke re etsa fela sekoloto fo gongwe fa ke ka pressure ke phoso, fa gongwe fa ke go batla jacket-e ba ile gore , ko adima eng-eng fa gongwe fa koloi ee ra tlhaloganya ke need maar-a na is it necessary le ge e le nee, a na e botlhokwa thatathata gore o ka itsenya mo dikolotong koloi, ga e le gore o nna gaufi le ko mmerekong se koloi, tsamaya ka maoto save-a nyana tham o etse sekoloto. wa bona so jaanong rona re etsa dikoloto unnecessarily le go o bona gore o nna fela fela kwa mmerekong o batla koloi, go kgatlha mang, sekoloto ke sa gago, re etsa diphoso se se go kgatlha dichomi sa go etsa eng sa peer pressure.

Pele o ka dira sekoloto tlame'ile o check-e di interest rates, check interest rates gore a na di ko godimo check like o adima ten go twe o busa eighteen wrong le insurance batho ga nke ba e bona kgang ya insurance kry-a go twe insurance ke eo, insurance ke bo kanakana wena o saenetse for ntho e ga re check, ga re check ga re bale contract as long fela re kryile tšhelete o kry-a go twe o adima thousand rand o bo o re thousand rand e boela e boa e le one point six wena o itumelela fela gore every kgwedi le kgwedi o etsang o kry-a ba go fa kgwedi le kgwedi, kgwedi le kgwedi ba tsaya two hundred ga o bone gore ba ipolaya o patela double the amount wena ga o jump-e ga o jump-e ga o bone sepe.

Go nna le kitso ya tšhelete go botlhokwa thata, thata-thata-thata go botlhokwa le go itse go dirisa madi go botlhokwa thata, motho yo o batlang karata ya sekoloto e be le motho le a ba le desparate-e or e be le emergency e botlhokwa e be ngwana a lwala or a ba, or geyser-a e thubegile or a etsa eng and gape o check-e le di terms and conditions tsa sekoloto sa karata, fela-fela sekoloto ga sa siama, sekoloto se se sa re thusa maar se re thusa for di-emergency other than that, re sa 'ira dikoloto fela go kgatlhisa .

Selo sa ntlha se ba se check-ang ga o 'ira sekoloto se ba se check-ang ke credit ya'go gore o ba check-a go na le selo se se bitswang credit score, credit score ke ntho e leng go ya check-a gore motho o na dikoloto ka eng-eng a na kgona le go patela ha o kgona go patela eya o kgona le go le dikoloto or e eng kae-kae ba ka se kgona go fa loan, maar ga e le credit score ya'go e good ba kgona go go fa loan-u ebile di interest rate tsa go di a ko tlase 'cause o motho yo o patelang ka nako motho yo o nang le nnete.